Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kakhulu ukufunda incwadi. Ngithanda ukufunda ngoba kungisiza ukuba ngithole ulwazi olutjha, ngithuthukise ulwimi lwami futhi ngikhulise umcabango wami. Iincwadi zingathatha zingiyise kweminye imihlaba, ngifunde ngezempilo zabanye abantu, ngiqonde amasiko ahlukahlukeneko futhi ngifunde izifundo ezibalulekile zokuphila.

Lokho kungalungiswa ngokuqinisa ukuqapha nokubikwa kwezemali ezisetjenziselwa ukuthukuthisa ezemidlalo. Kumele kube khona ukuqindezelwa kwendlela ecacile yokusebenzisa leyo mali, kuhlanganise nehlelo elisemthethweni olulandela zonke iinyathela zokusebenza. Kumele kufakwe amaqembu azimele abhekela ukuthi imali isetjenziswa kanjani futhi lawa maqembu ekwazi ukubika emphakathini ngaso soke isikhathi.

Iye, imisebenzi yokuzilibazisa iyakwazi ukwenza abantu babumbane. Lokhu kungebanga lokuthi abantu bavame ukuhlanganyela ndawonye uma benza izinto ezibajabulisako njengokudlala ibhola, ukudweba noma ukupheka. Ngaleyondlela bayakwazi ukukhuluma, ukusebenzisana nokufunda ngomnye ngomunye.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngombana ihluke kakhulu nemidlalo yanamhlanjesi ngezindlela ezinengi. Imidlalo yendabuko idlalwa ngaphandle, idlalwa nguwoke umuntu, lemidlalo ikhulisa ubumbano emphakathini futhi ijwayele ukudlalwa iqembu labantwana ndawonye, nabantu abakhulu bayadlala nabentwana babo, yinto ebeyikade yenzeka ngeenkhathini zakade.

Imidlalo ifundisana izifundo ezinengi ezibalulekile epilweni yomuntu. Ifundisa ukuzimisela nokusebenza kanzima ukuze ufinyelele imigomo yakho. Lokhu kuyasiza nasekufundeni, nasekuphileni kwansuku zoke. Imidlalo ifundisa ukusebenzisana nabanye, ukwakha amakghono ngokuqhumana nokusebenza eqenjini. Ifundisa ukubekezela, ukuhlonipha imithetho nokwamukela ukuhlulwa epilweni.

Abantu abadala badlala indima ebalulekile ekufundiseni ulutjha imidlalo yendabuko. Bangabafundisi bamasiko ngoba bayayazi imithetho nemvelaphi yalemidlalo. Bawudlulisa lo mlandu ebantwaneni ngendlela eqondile, ngaleyondlela bagcina amasiko ephila ebile baba mfanelo omuhle elutjheni.

Hlathulula kafitjhazana ngesikhathi owathaba ngaso nawenza umsebenzi wokuzilibalisa. Ngathaba khulu mangenza umsebenzi wokuzilibalisa ngombana ngiyakghona ukubona ukuthi nginekghono lokubhala nalokucula. Ngathaba khulu mangiya-estudio ngiyocula umculo wami obhalwe ngimi, nakhona abantu lapho bawuthande khulu umculo wami kutjhukuthi isandla sami siyakghona ukuberega, umqondo wami uyaberega ubhala izinto esikarisako ezikara abantu. Umculo loyo wenza ukuthi abantu bazizwe bapholile emoyeni.

Itjho bona ngikuphi okutlhogekako khulu nakufanele wenze umsebenzi wokuzilibalisa owuthandako. Lokhu engikutlhoga khulu kucabanga ngibe ngedwa ngikghone ukutlola into engizoyiculako, ngikghone ukucabanga into ephuma ehliziyweni ukuthi ngikghone ukuhlanganisa ingoma ngenze umculo. Ngitlhoga nokuthi kube nezinto zokurikhoda umculo. Ngitlhoga nomuntu ozongiphrojusela umculo wami.

Hlathulula bona kanengi umsebenzi wokuzilibalisa owuthandako bona wandise ukwenza ngaziphi iinkathi? Kanengi umculo ngiwenza mangizizwako ukukuthi nje nginga cula ngingatlola namkha mangizelwa yinto emcabangwami kulapho ngicabanga ukwenza umsebenzi wami lo. Okhunye ngikwenza umuntu omunye nakafuna ukuthi ngicule naye uthola angibiza athi sizokwenza umculo soke sikhambe siyokusebenza e-studio. Kulapho iinkathi ngiyenza ngakho umculo akukhethi amalanga.

Ngubuhle lona abamazinyo uyayitjhaya into yakhe.

Ezemidlalo zabantwana ingoma ezikhuthazako zibalula, zinezwi eliphakemeko begodu khulu zibandakanya amagama athinta ukudlala, ukujabulisa nokukhuthaza umoya wokuwina njengeshosholoza ne-uyiqhawe lethu.

Iye, kunemidlalo yabantwana ebizwa ngebizo elifanako nemidlalo yobungani umqondo uyafana. Ukuhlanganisa abantwana ukuze bajabule, bafunde ukusebenza ndawonye ngaphandle kokuqintisana kakhulu, lemidlalo ibizwa ngokuthi yimidlalo yobungani esikolweni noma emphakathini.

Ama-stadium amakhulu akhelwe imidlalo yezinga eliphezulu njengezizwe amaqembu amakhulu, kwesikhathi esinengi abantwana. Abantwana abavalelwa ngaphandle kodwa imidlalo yabo ivame ukudlalwa eenkolweni, ezindaweni zomphakathi naseziinkundleni ezincani ngoba akufuneki indawo ekhulu.

Ukweqa intambo kulungile noma kuphi ngaphandle kwemibandela weenkolo ngoba kuyimidlalo ephathekako, enepilo, akufuneki ibotjhwe emaqenjini eenkolo kuphela.

Imidlalo yendabuko ayidingi ukubhalwa phasi ukuze iphile kodwa ukuyibhala kungasiza ukuthi ingaphelelwa lulwazi. indlela yesintu nokubhalwa phasi kungaqinisekisa ukuthi abancani bayayifunde begodu bayayiqonda imvelaphi yayo.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngebanga lezizathu ezinengana ezingadluli njengozijabulisa kodwa esibamba iqhaza emkwakheni isiko, ubuntu nomphakathi. Imidlalo yendabuko idlulisela amasiko, izimfundiso nezimilo kusuka kusizukulwani esisodwa kuya kwesinye. Abentwana bafunda indlela yokuziphatha, ukuhlonipha abadala nokuhloniphana imithetho yomphakathi.